Imali ayimfuni umntu okhawulezayo ukuyisebenzisa. Imali ihlalelwa phantsi ukwazi uyenzela amacebo, ukwazi uba ngumntu ohlala unemali and ungayisebenzisi isanda ukufika ezandleni zakho. Ukuhamba uyovula amatyala iza kwenzela ingxaki loo nto leyo, hlala phantsi ukwazi uba ngumntu oba netoti yomhla kaxakeka, ube ube ngumntu ke ngoku ngaphezu koko ozothi xa efuna ukuthenga loo mpahla leyo, uqale uzinze ucinge and then uthathe kulaa toti kumhla kaxakeka. Ngaphezu kwento yokubana uske ube ngumntu uvule amatyala, leyo into iyawukufaka ezingxakini ezinkulu.

Mna into bendinomcebisa yona yinto yokubana abeke imali phambi kokuba ayothenga iimoto ngokwebhanki ngoba imali othenga ngayo loo moto cash ayinofana nemali othenga ngayo xa ngaba uboleke okanye wenze ilowuni ngaphaya ebhankini. So, eyona nto ebendinocebisa yona yinto yokubana abeke imali de akwazi ukuyibhatala ngexesha elinye.

iiakhawunti zetyala ngoba bengenamali e-enough okanye eyoneleyo kuze bathenge ezi mpahla bazifunayo. Yiyo le nto ibenza into yokubana bahambe baye kuyovulo iiakhawunti zamatyala. Loo nto leyo andiyikhuthazi ngoba yenza iingxaki zamatyala, aphele umntu seyiphela impilo ebuhlungu ngenxa yamatyala.

Loo nto leyo inceda kakhulu ngoba yenza lula izinto. Umzali onika isikolo imali straight okanye directly yenza sho into yokubana umntana ukhathalelekile and ii-fees zomntana zibhatalelekile. Whereas umzali onika umntana imali, umntana angayithatha ayoyisebenzisa for ezinye izinto ezingezizo. Ingaphela loo nto umntana seyingafundi. So ndingayikhetha indlela yento yobana umzali abhatale iimali zesikolo straight to esikolweni, angayiniki mntana.

Eyona into iye ifike kuqala apha entloko kum yinto yokubana ndizawukwazi na ukuyibhatala loo mali leyo. Nangona nje ndingengomntu ofane athathe imalimboleko okanye enze ilowuni, ayonto endiyikhuthazayo leyo ngoba iphilisa kabuhlungu, umane ulandelwa ngabantu okanye ziibhanki oziboleke imali.

Le mali leyo itsalelwa into yokubana mhla waze awabi namsebenzi uze ukwazi ukleyma le mali kade uyibhatalele zonke ezi nyanga ubukade usebenza, usebenzela lo msebenzi lowo okanye usebenzela loo mqashi lowo wakho. Yimali uzoyifumana isisixa leyo kusophela .

Akukhuselekanga tu ukubhanka ngekhompyutha. Ndikhetha into yokubana ndiske ndihambe ngobuqu bam ndihambe ndiyongena ebhankini apho ndizawuthetha nomntu ofanelekileyo osebenza khona ebhankini andicacisele nento yokubana konke kuzawuhamba njani ngokwezimali zam. Ukubhanka ngekhompyutha kunee-risks ezithile ngoba abantu bayakwazi ukungena ngaphakathi kwiikhompyutha zakho bathathe yonke imali yakho, loo nto leyo ebizwa ngokuheka.

Inshorensi kubhatala kwemali ethile ngenyanga nenyanga ngoku usaphilayo de uyosweleka and then umasingcwabane yinto yokubana uthi xa si-stokvel sabantu abaliqela abadibeneyo bavumelana into yokubana xa omnye wabo eswelekelwe, bayofaka isandla kuloo, kweso isingcwabo eso. Nanko umahluko phakathi kweinsurance nemasingcwabane.